N'wanuna i fanele a hlonipha a hlonipha nsati wa yena a tlhela a n'wi yingisela leswaku i ri yini xin'wana i fanele a kuma ku wa n'wi rhandza and na mhaka na yena leswin'wana loko u fanele a va na ntiyiso ni ku tshembeka eka nsati wa yena.

Hi ku vona ka mina malembe lama faneleke yo sungula ku dyondzisa vana ndlela yo sweka yi fanele yi va eka khumenharhu or khumemune hikuva loko va kha va va ha ri vatsongo swi va olovela ngopfu leswaku loko va kha va kula naswona loko va fanele va ti hlayisa va nga tikeriwi ngopfu ku fana na munhu loyi a nga dyondzisiwa ku sweka loko a ri nkulu hikuva or swin'wana na swin'wana na swin'wana swi nga humelela eka vutomi lebyi vatswari va nga lova eka nkarhi wun'wani na wun'wani or swilo swin'wana swi nga ka swi nga fambi kahle endyangwini swo fana na mavabyi laha vana va nga va faneleke ku va hlayisa vatswari va vona eka nkarhi lowu tikeke.

A ku va ni ya ni mindhavuko yo hambanahambana swi vula leswaku munhu laha munhu loyi or vanhu lava va huma eka tindhawu to hambanahambana laha ku nga na swiyimo swo hambanahambana i ti eka timhaka ta ririmi eku va hanya njhani va tshemba yini na leswi va hanyisaka xiswona leswi swi tikomba hi tindlela ta leswi va ti khomeke ha swona eka ndhawu leyi va humeke ka yona.

Ndzi nga navela ku ya a Cape Town hikuva ndzi ta ndzi nga navela ku va na xiphemu xa lwandle naswona ndzi tikuma ndzi givele a xi fambe xa le a xifambimoyeni.

xitsundzuxo ndzi nga ta n'wi nyika xona i ku laha a humaka kona ni laha a yaka kona tindhawu leti a ti fane ti hambane swinene naswona swi lava a a hlonipha vanhu lava va tshameke ka ndhawu ya vona hikuva mahanyelo ya vona ni laha a humaka kona ma hambane swinene so hi ndlela leyi swi lava a hlonipha mahanyelo ya vanhu van'wana eka tikweni leri a ya ka ka rona.

Ku fanele ku ri vatswari ni vakokwana hikuva vona hi vona va fanele va ehlisa swakudya swa ndhavuko eka vantshwa hikuva hi vona va nga na vutivi lebyikulu ku tlula hina.

Leswi swi wela emavokweni ya ndyangu wa vona ni wun'wanyani swo fana no na ndyangu wa vo vo mhani or ndyangu vo bava leswi swi endla leswaku vana lava va nga lahlekeriwi evuton'wini swo fana ni ndhavuko ndhavuko wa vona va wela eka ndhavuko ndhavuko lowu a va fanele va wela ka wona hikuva va ha kurisa hi ndyangu wa vona wa ngati.

Swiphiqo leswi nga ta a nga ta hlangana na swona swo fana na ku i tsandzeka ku fikelela leswi n'wana a la a lavaka swona hi timhaka ta swo dya ku tleri ku tlerisiwa ku hlambisiwa swi nga ku hlula sweswo hikuva n'wana i tolovele ngopfu mutswari wa yena naswona loko a kha a khomiwa hi un'wana a lava ku hlayisiwa swa n'wi tikela yena n'wini leswi swi tlhela swi tikela na wena loyi u n'wi hlayisaka xin'wana i ku i fanele i hlayisa n'wana lweyi eka xiyimo xin'wana na xin'wana hikuva a swi laveki leswaku n'wana a tikuma a ri ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle lexi nga ta famba xi n'wi vavisa hi ndlela leyi hi ndlela leyi yi ka yi ka yi nga ri ki kahle.

Ku tshama ni vanhu vo tala or ku kula endyangwini lowukulu swi nga ku dyondzisa ku ku antswisa ku rivalelana eka vanhu ni ku rhandza ni ku pfuna vanhu van'wana lava lavaka ku pfuniwa hikuva hi kule ni vanhu vo tala endyangwini leswaku leswi swi endlaka leswaku i vona i ti vona i ri ni vanhu vo ka u nga wa tiveki naswona swi ku endla leswaku i kota ku lunghisa timhaka leti i nga ta hlangana na tona to hambanahambana naswona i swi i swi lunghisa njhani ende hi ndlela yini leyi faneleke.

Ndzi vona i ku dyondzisa swifaniso xin'wanyana i ku teka vavasati vo tala xin'wanyana i ku i ku loya.

Ndzi swi vona ku ri ndlela ya kahle hikuva va va hlonipha vavanuna va vona lava va hundzeke emisaveni xitsundzuxo lexi nga ta va nyika xona i ku a va khomile hi ndlela yo tani hikuva swi tikomba swa ku i hlonipha n'wanuna wa yena loyi a hundzeke emisaveni naswona i hlonipha ndyangu wa nuna wa yena ko la a tekiweke kona leswaku yena i wansati wa kahle naswona tshembeke swinene ene swi ti komba swa ku wa n'wi rhandza eka nuna wa yena.

Hawa hikuva exikolweni ku na vanhu vo hambanahambana vo huma vo va vo huma eka tindhawu to hambanahambana hi ndlela leyi mindhavuko ya vona a yi fani swi nga va swi ndlela ya kahle swaku va dyondzisiwa ku sweka swakudya swa ndhavuko swo hambanahambana swa matiko man'wana kambe ku hi hi tshama hi hina as hi hina hi ri vatsonga hi sweka swa Vatsonga ndzi swi vona ku ri swi fanele swi dyondzisiwa hi vakokwani or vatswari va hina hi tshama swi ri na hina as vana hi kha ha kula hi kula na swona leswaku hi ta kota ku twisa vanhu van'wanyani va ndhavuko van'wanyani or etikweni rin'wanyana leswaku ndhavuko wa hina hi lowu na swakudya swa hina hi leswi.

Ndzi nga va nyika mpfumelelo wo ya emahlweni na vutomi bya vona hi xihatla hikuva ku rilela mina nkarhi wo leha swi nge ndzi vuyisi evuton'wini swo swo ti fanela swa ku va rila xinkarhana nyana kambe va nga ndzi rivali va ndzi veka etimbilwini ta vona leswaku a ndzi ri xirho xa voho a ndzi ri na mina a ndzi ri munhu endyangwini wa hina se leswi swi swi nga va yimisi ku ya emahlweni na vutomi bya vona a va hanyi vutomi bya vona kambe va nga ndzi rivali.

Ku pfumelela n'wana a a khuluma na mutswari hi ndlela leyi ka hi ndlela leyi ka nga faneleki naswona i kha i nga n'wi tshovi hi leswi a swi endleke xin'wani i ku nyika n'wana matimba hinkwawo yo lawa munhu lonkulu a nga na wona leswi endlaka ku n'wana a titwa a ri munhunkulu loko a kha a nga ri munhunkulu se swi endla leswaku loko a kuma a kula a nga xiximiki vanhu van'wana lava nga vakulu ka yena.

Swi koti ku hetisisa ku navela ka yena hikuva u nge swi tivi a swi tiveki leswaku loko nkarhi wu kha wu famba ha ha ta va hi tshamile lani na naswona na na na naswona loko munhu a famba a lova laha ndyangwini hinkwenu i mani loyi a nga ta xava muti wolowo laha kaya hikuva loko nkarhi wu kha wu famba swilo swa hundza naswona vanhu va ta lava ku xava yindlu leyi loko ku ri na masirha la kaya swi ta va swi ta swi nge swi nge va tshamisi swi nge va nge swi nge vi kahle eka vona hikuva na vona swi nga va tshamisi kahle na hina laha kaya yi nge vi kahle moyeni hi kha hi vona sirha ra kokwana lahaya swi nqono a ya lahliwa laha ku lahliweke vanhu laha a nga ta vhakacheriwa loko hinkwenu hi ri na nkarhi.

Vakhegula na vakhalabye va ta langutela swilo swa ndyangu leswaku swi tsakisa eka timhaka swa ndhavuko vatswari va ta fambisa tindlela ta nhluvuko nhluvukiso va lava lava vana lavatsongo va ta endla swilo swi olova hi ku hi ku rhumiwa hi ku nyikiwa hi ku hi nyika leswi hi swi laveke eka minkarhi yin'wana na yin'wana vo hahani na va malume va ta langutela swilo swo pfuna ntirho wo sungula hi nkarhi.

Ndzi nga va tsundzuxa ku ri va endla kahle hikuva hi makhomelo lama vona va tikuma ku ri va hlonipha vavanuna va vona naswona a va swi lavi ku ri va va veka ekhombyeni hikuva loko i onha vito ra n'wanuna wa wena a khale a lovile wa ti onha na wena as u ri munhu wa njhani emugangeni naswona u nga rivali leswaku loko u hlonipha n'wanuna wa wena enhlokweni ku fana na ndyangu wa yena na ndyangu wa wena na wena i kha i tihlonipa.

Khale vanhu a va gangisana hi ku hlanganisiwa na vavasati vatswari va vona laha ku ri ndlela ya ntumbuluko hikuva a ku nga ri na swilo swa ti smartphone so vanhu a va hlangana ngopfu emapatwini laha va hlanganisa hi vo kokwani ku va kota ku cata.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku laha Afrika-Dzonga xivongo xin'wana na xin'wana xi na xi na xi na nkoka ngopfu hikuva ndyangu wa njhani wo fana na vo Ndlovu leswi vulaka ku i ndlopfu swi komba leswaku ndyangu wu langutisa wu tiye ngopfu eka timhaka ta hinkwaswo va hlangana vatshama va tiyile naswona a va chavi nchumu so swi na nkoka leswaku munhu loko a kha a cha xivongo xi va na hungu leri hlamuselaka ku ri ndyangu wa yena i ndyangu wa njhani.

Bibele yi hi dyondzisa swilo swa nkoka swa vutomi swo fana na ku hi fanele hi hanya njhani hi fanele hi xixima njhani na ku rhandza njhani ni ku tshembeka na ku tshembana eka vanhu eka swilo swin'wana na swin'wana leswi endlaka ku ri emugangeni tshembana eka minkarhi hinkwayo eka leswi humeleleke.

Kona timhaka ta swa vurimi na swifuwo swi le ka xiyimo xa le henhla swinene hikuva vanhu van'wani na van'wani va hanyisiwa hanyisiwa hi swona emugangeni wa mina leswi swi endla leswaku ku va na mintlhontlho if kumbe ku pfumala swakudya ku ri vanhu va va na swona swakudya eka minkarhi hinkwawo hi ku tirhisa ndhawu ya ndlela vurimi na swa swifuwo.

Swakudya swa ndhavuko ndzi nga nyika xikombiso hi ku fana na tihove laha ku tekiwaka tiboncisi tinyawa ti tindluwa laha ti ti hlantsweke ti fakiweke botweni ti swekiwa ku fakiwa swi cheleteriwa swo fana na timanga leti nga kandziwa se ku swekiwa ku fakiwa na munyu laha ku humeke tihove.

Munhu loyi a nge swi koti ku ri a vulavula na vanhu lava nga kona laha mugangeni la a nga kona eka timhaka ta ku i lava ku pfuniwa hi yini naswona i lava yini leswi swi ta n'wi tikela ngopfu loko a lava ku pfuniwa hi xin'wana na xin'wana lexi a hlanganeke na xona.

Ku dyondzisa ntlawa wa vantshwa hi tindlela to lulamisa tiholovo hi kurhula swi laveka leswaku u va nyika tidyondzo leti ti tisaka na leti fambelaka na ku endla swilo hi ku tshembeka tiholo tiholovo leti to fana na ku hlamusela leswaku tiholovo yi na ni leswi swi vangiweke hi swona.

A ndzi ta n'wi byela n'wana leswaku xivongo xa yena hi xona xi n'wi xi n'wi kombaka leswaku vutomi bya yena byi ta va njhani naswona i ta va a ri munhu wa njhani ku ya xivongo xa yena hikuva xivongo xin'wana na xin'wana swi na nhlamulo or swi na hungu leri tiyeke leti kumeka ku ri ndyangu wa yena i ndyangu wa njhani naswona loko munhu loko yena a kula i ta a ri munhu wa njhani hi ku ya hi xivongo xa yena.

Ina ndzi vona swi ri tano hikuva munhu loko a suka laha a tshamaka kona na mahanyelo ma ri na wona a fika ka ndhawu yin'wanyana swi ta n'wi tikela leswaku a tshika mahanyelo kama a hanya wona laha a tshamaka kona a dyondza lama a fanele a hanya hi wona eka ndhawu liya a nga le ka yona eka nkarhi wa sweswi leswi va nga ntsikelelo eka ku i ta hloniphiwa emugangeni a tshamaka ha kona naswona swi ta n'wi pfuna ngopfu loko a lava ku pfuniwa eka leswi a lavaka ku pfuniwaka ha swona.

A ndzi ta va xavela swiambalo swa swirho swa vanhu lava vanhu va Vatsonga leswi fana na swilo swo fana na vo vamba tinsiva rinhlokwana ra swibya xitlanga.

Vuhlalu i xiphemu xa nkoka swinene eka swiambalo swa ndhavuko naswona swi wu byi humesa rungula ro karhi hi loyi a byi ambalaka a yi byi yi tanihileswi byi nga endlaka ntsena leswaku swiambalo swi languteka kahle kambe byi vulavula hi ntiyiso ndzhaka ntirho ntirho wa mfuwo kumbe vukhongeri.

Ndzi rhungise vuhlalu lebyi byi byi ambale ambaleke hikokwalaho ka nkoka wa nkhuvo wa nkhuvo lowu ndzi wu nghenelelaka byi byi kombisa ku tlangela ka mina ka vukati bya wena naswona mavala ya byona ndzi ma hlawule hi xichavo ku kombisa rirhandzu xichavo ni ku bumabumela ku hlanganisiwa ka mimoya mimbirhi vuhlalu lebyi a hi ku ndzi tsakisa ntsena kambe ndzi ndzi rhungise hi mbilu ni mbilu leswaku ndzi vulavula nchumu wa nkoka leswi ndzi leswi ndzi vulavula hi rirhandzu ni vunghana lebyi byi nga na byona leswi u tekiwaka ndzi rhungise byona ku kombisa ku khana na ku bumabumela tanihi xichavo xa nsati lowu lowuntshwa.

Ndzi nga mu hlamusela leswaku xibelani xi xi vulaka ha swona eka ndhavuko wa Vatsonga xibelani xiambalo xa ndhavuko lexi endlaka xifaniso xa vanghana ntumbuluko ni ku rhangisa mhaka ya ya ndyangu xi ambariwa hi vavasati swinene lava va nga na manana kumbe lava va nga na matimba eka ndyangu xibelani xi tirhisiwa ku kombisa leswaku munhu i ni munhu wa xichavo xi tlhela xi kombisa ku langela ni ku hlamusela ndzilo wa n'wansati endyangwini swi tlhela swi kombisa rixaka ntumbuluko ni rixaka ra munhu loyi a ri .

Eka ndhavuko ya Vatsonga vavanuna va fanele ku ku ambala swilo swo karhi leswi faneleke ku swiambalo leswi pfunaka ku komisa xidzedze vanghana ni va ni ntumbuluko wa rixaka ra vona leswi swi katsa swilo swo fana na nhlanga swibelana.

Ya Vatsonga vavasati va na swiambalo swo homboloka leswi faneleke va swi ambala ku kombisa vumbeke xo xa rixaka ku tlangela ndzhaka ntumbuluko ni ku hlangana ka mimoya ya ndyangu leswi fana na swiswiya swa swibelana rihlokwana ra swibya ni vuhlalu bya nhloko.

Ndzi tsakela ntlangu ya vuke ya vukereke hikuva swona swi ndzi endla leswaku ndzi kota ku ndzi kota ku rila naswona ndzi kota ku khuluma na Xikwembu hosi tatana eka leswi ndzi swi na nkarhi luwa leswi ndzi endla leswaku miehleketo ya mina yi tshama yi ri ready eka timhaka tin'wana na tin'wani ndzi na tona.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya Joyous Celebration then hikuva va na titalenta to tala vanhu lavaya naswona music wa vona wu na ku dya wu na wu khumba vanhu vo tala vo hambanahambana va muhlwa muhlovo yo hambanahambana laha meseji wa vona wu nga le ka xiyimo xa le henhla leswi pfunaka hina a va yingiseli leswaku hi kota ku twisisa ku ri vona va huma kwini eka ra vona.

Vuyimbeleri bya ndhavuko byi na nkoka lowukulu eka rixaka ra Vatsonga hikuva hi ku landzela ndhavuko vuyimbeleri byi humelela tanihi mfuwo wa ku hlayisa xivumbeko vutomi mfanelo na rimbewu ra rixaka leswi swo fana leswi swi komba ku hlangana ni ku rhandzana eka vanhu lava va Vatsonga hi xi .

Ndzhaka ya vucinelo yo fana na swibelana yin'wani i makhwaya yin'wana i domba.

Dyondzo leyi kumiweke eka tinsimu ta ndhavuko ta Vatsonga ti pfuna ku tiyisa rixaka ni ku hlayisa ntumbuluko wa hina yi hi leswaku hi faneleke hi hi hlayisa minkhuvo ni ndzhaka ni ni ni ni ni ndhavuko wa hina hikuva loko hi kha hi nga vuhlayisi wu ta nyamalala naswona vana lavataka va nge tivi leswaku hina hi singule kwihi naswona hi fike lana hi timhaka ta yini.